Amakhambi emvelo engiwaziyo, umhlonyane kanye nensangu iyazibilisa ngisho nebhlukomu iyazibilisa zonke beze uyazibuza, ubuye ufake ijinja.

Ukusebenzisa imikhuquzo engagunyaziwe inemiphumela emibi ngoba uma ngabe uthi uyahamba uyoriphotha lento lena kwa-Department of Health angeke uk'thole usizo ngoba uthenge into engekho emthethweni.

Kubalulekile ukuthi abathengi bazinakekele nempilo yabo ngoba impahla nempahla noma indwo nendawo inayo ama-health schemes wayo.

Ngezinye iy'nkathi sengathi yebo, ngezinye iy'nkathi singathi cha, ngoba abanye bagcina sebeshona beloku beya emtholampilo, abanye abalutholi neze usizo, abanye bayalithola usizo bagcine sebaphumile kulezoy'nkinga.

Ngingacela intsha encane ihambe ngamabhayisikili ukuthi ilandele abantu abadala amaphilisi noma mhlampe ama-student nurse nawo ayenze ama-check-up angene house to house asize abantu.

Kubalulekile ukuthatha amaphilisi we-HIV AIDS because lento isiza ukuthi i-CD four count ibe phansi, and futhi iyasiza nokuthi uma ngabe uthatha ama-ARV wakho, i-CD four count yakho ibe .

Yebo, ikhona futhi kuba khona nebhasi elukuthi lithatha bona abantu abadala libayise khona lapha esibhedlela bayothatha khona amaphilisi wabo mihla namalanga.

Umtholampilo uyazama ukuthi usizane naye uhulumeni ukuze uyehlise yona i-GBV. Ngoba bayasebenzisana kakhulu nabantu elukuthi badlule kuso sona le simo lesi kanye .

Cha, alukabi khona ushintsho olukhulu ngoba iziguli ezisemakhaya noma ezikude nasezibhedlela ziyasokola, zigcine sezishonela nasemakhaya, zingatholanga ngisho namaphilisi wokuphuza.

Bangasekela kakhulu ama-NGO ngokuthi uhulumeni naye afake isandla, and nawo umphakathi ufake isandla ukuze ama-NGO nawo akhule. Kube namavolonthiyera, abantwana bangene bafake isandla intsha nazo .

Ziningi iy'nkampani ezithatha abantu abakhubazekile. Futhi ziningi ngisho nohulumeni, amayunivesi zihlangane, zihlangane zibambene ukuze zikwazi ukuxhasa abakhubazekile zingabavaleli .

Ingayenza ukuthi abantu babe nolwazi olungcono ukuthi abantu abakhubazekile bayafana njengawo wonke omunye umuntu kodwa nje yindlela .

Ukuthi kuhlale kube, kube nelanga lapho kuhlanganiswa khona amadoda atshelwe ngaso sona lesi manga lesi, ukuthi nawo akwazi ukuzivikela ezimweni abahlangana, abangahlangabezana.

Kubalulekile ukuthi uhulumeni ey'kolweni nabazali babambisane ukuze bazokwazi ukuthi bakhulume ngey'ndlela zokuvikela ukuthi amantombazane angakhulelwa angiy'lindelanga.

Zingasiza kakhulu ukuthi zikwazi ukufundisa abantu mayelana nokuhlela umndeni ngoba abantu abaningi abanayo yona abanayo i-information efana nalena. Kodwa-ke kuyosiza ngoba umsakazo wona useduze nabantu.

Abemvelo bangabasiza abantu besifazane ngokuthi basondeze imithi le ibe seduze nabo imithi elokuthi izosiza ukuthi abantu besifazane benze izinqumo mayelana nokuvumelana .

Ikhambi engilaziyo elisizayo nge khanda yilo ikhambi lempepho engilaziyo ukuthi uyalibilisa bese uyayiphuza, bese-ke ikhanda leli liyaphola.

Ngingaqala ngokuthi ngimlekelele ngokuthi ngimbonise izindlela zokuthi uyilwa kanjani lesi sifo lesi okuthiwa yi-TB. Bese-ke ngiyambonisa izindlela zokuthi ayithathe kanjani imithi yayo.

Okokuqala, ngizoziqhelelanisa nabantu engihlala nabo futhi engibathandayo, ngibuye futhi ngibatshele ukuthi kwenzakalani bese-ke ngiya emtholampilo. Bese-ke silandela yonke imigomo ekumele ukuthi ilandelwe.

Amanye amasu angaba khona ukunciphisa noma ukulungisa imithamo yemithi noma kokwesibili ukuthi umuntu ahlale azivikela mihla namalanga umuntu ahlale agqoke ngokufanele njengomuntu ogulayo.

Lungabasiza ngani nabantu abadala ukuthi-ke manje siqale sihlale nabo isikhathi esiningi ukuze noma-ke enkulu-ke ukuthi sithumele izizukulu ukuthi ziyochitha nabantu abadala isizungu ukuze abantu abadala bangazizwi bebodwa noma mhlampe bezwe ukuthi abathandiweyo noma mhlampe bezwe ukuthi abantwana babo bamatasa kakhulu ukuthi bangaze babavakashela. Yingakho-ke ngingasho ukuthi kungathunyelwa zona izizukulu noma mhlampe nababomdlalo ukuthi kuhlanganwe noma mhlampe inyanga nenyanga kube kube nalento lena okuthiwa kuyahlanganwa khona ukuze bonke ukuze nabantu abadala bangazizwa kabi futhi bazizwe bathandiwe futhi kube nomfudumalo lapho ngaphakathi njengoba kuhleli bebonke kuhleli sisonke nezizukulu.

Ukuthi ngihlole ukuthi ulwazi lunembile ngingaya kuyo kwi-inthanethi lapho kunama-verify selfies noma mhlampe ukungena kwinkundla kwi-inthanethi ku-social media kwi-media mhlampe kwipheji yey'ndaba zaku-SABC bese ngyabheka lapho abatshale khona ukuthi ukuthatha isithombe se-COVID-19 booster kuyingozi. Nginga verifaya lapho nje ku-inthanethi ngoba vele i-inthanethi idlala indima enkulu ey'mpilweni zethu. Ngakho-ke yilapho sithola khona nje iy'ndlela zokuxhumana futhi nolwazi oluningi silithole khona ku-inthanethi, yingakho ngisho ukuthi singangena khona kuyo kwi-inthanethi sibheke kuyona, sibheke ukuthi kungaba yiqiniso noma kungaba amanga.

Izinyathelo ezingokomthetho noma ezokwelapha ezingathathwa lapho umuntu osekhulile engasakwazi ukwenza izinqumo eziphusile mhlampe ngokunciphisa kwempilo yakhe ukuthi mhlampe kumele axhumane nommeli wakhe ngazo zonke iy'nqumo afuna ukuy'thatha uma ngabe mhlampe kungayenzeka mhlampe kungayenzeka umphefumulo uhlukane nenyama. Ngobani? Ziningi izinto esidlula kuzo singabantu, kodwa-ke singaxhasani ngendlela e-right. Kodwa-ke uma ngabe unaye ummeli, awunakho ukuthuthuka ukuthi izinto zakho uma ngabe ungekho zobe zinakekelekile na? Ngendlela e-right eqavile noma futhi esemthethweni, kungabi ukuthi abantu bayazenzela umathanda.

Imitholampilo isingaqasha-ke onesi abancane laba lokuthi bangakwazi ukungena noma mhlampe-ke kube nama-ODR nesi elukuthi azongena emizini lapho elukuthi abantu abangakwazi ukufinyelela emtholampilo, kodwa bona mababe yiy'nyawo zabo ngoba-ke uma ngabe behambe bengena house to house, lento isiza ngokuthi inciphise ama-percentage lawa elukuthi abantu bayashona ngaso sona lesi sifo leso. Kodwa-ke uma ngabe beyenza umsebenzi wabo njengonesi bahambe house to house lapho abantu bangafinyelela khona, kuba lula for abantu ukuthi nabo bakwazi ukuthi bathathe imithi yabo baze bathole futhi bathole nosizo basizakale ngendlela efanele.